Ke na le bothata ka marangrang a ka ha sebetse haesale ho kenywa dithapo tsa marangrang, mme ra tshepiswa hore marangrang a tla sebetsa mme re tla kgona ho wa sebedisa jwale haesale ho tloha re kenyetswa dithapo tsena na. Ha hona letho le sebetsang mme ne ke kopa thuso ho letle le tlo re thusa bakeng sa hore le rona re kgone ho sebedisa marangrang.

Ke hlokometse ka hore hono so bile o na le batho kapa la jarete, mme ha ke lo patala le teng, ke fumana hore ke patala tjhelete e ngata, mme ke ile ka thuswa ka hore hothwe ke tjhentjhe, ke tjhentjhe kapa ke kenye nomoro ya sephiri eo e leng hore, ha ba tlo kgona ho e tseba e tlo tsejwa ke nna feela ke le mong.

Difounu tsa sejwalejwale se di le bohlokwa haholo hobane re kgona hore re kene marangrang, re buwe le batho o kgona ho founela motho le ha ntso o se na airtime o founa ka data dijo diaparo o di reka ka founu, o sebedisa tse ding tsa di-APP tse rekisang diaparo le tse rekisang dijo mme o kgone le ho tseba hore di bohole bo bokae hore di fitlhe kapa di qetwe ho etsuwa.

Masepala o kentse marangrang a mahala mme marangrang ana a thusa ka ntho tsa bohlokwa tse amanang le tshebeletso tsa masepala tse ding tsa dithuto tse hlokang bana ba kgonang ho di tseba, mme hore o di fumane o di fumana ka di-APP-e kapa yona wibesite ya mmuso, ke moo o tla di thola teng o sebedisa fonofono ya hao.

Ho ba boima hore o letsetse motho motshehare hobane o tla thola hore motho a bale mosebetsing kapa ba le jwale tsela e bonolo ya hore o se ka letsa ke ya hore o mo romella molaetsa ka tsona di-APP tse tshwanang le bo WhatsApp, le bo Facebook.

O ka ba report-a sepoleseng kapa hona le marangrang mona na wa ba report-a o etse batho hlokolosi hore batho ba itseng ba fafatsa maka moo mona na di-platform-ong tse re di sebedisang.

Nka ba ruta hore ba kene marangrang di-internet-eng, ba shebe hore na setso sa rona se tsamaya ka tsela le mokgwa o jwang, mme hona le di-video hona marangrang moo kapa tse ding tsa dintho tse leng hore ba ka di tseba ka meetlo ya rona le hore na o tsamaya jwang kapa ho buwa tlametse ba buwe ka tsela e jwang.

Ho na le tse ding tsa di-satellite tseo e leng hore o kgona hore o reke o lento haebe o sa kgona hore o e shebelle ka nako ya teng, mme tse ding tsa dintho tsona di ya phethwa hape bosiu moo e leng hore motho o thola monyetla wa hore a shebelle se ileng sa feta hape a sa se bona.

Marangrang metseng ya rona e bohlokwa haholo hobane e tla re thusa hore re etse mesebetsi, mme re se ke ra fetwa ke mesebetsi hobane mesebetsi ka nako tse tjena na motho o lokela ke hore o sebetse o dutse hae mme o sa kgone ho tswa jwale bo teng ba marangrang bo re thusa haholo hoo e leng hore o tla kgona hore o buwe le ba okametseng ka difonofono mme e tlo hloka marangrang.

Ke ile ka tshwanela hore ke ye dikantorong tsa bona ke lo fana ka tletlebo. Ka hoo, ke ne ke sa kgone ho thuseha ha ne ke ba founetse ba re ba tla romela motho mme ba sa kgone hore ba mo romela mme e mong ya sebetsang moo o ile a tsamaya le nna a tla le nna ntlong mme a mpontsha ditsela tseo e leng hore nka kgona hore ke ikenyetse password eleng ya ka hore ke thibele hore Wi-Fi ya ka e nne e hack-uwe.